Mokgotsi e re nke keo qabole hanyane. O tsebe hee e ke e palameng tsatsi le ae hle ha e kwalehe lemati ngwanaka, ha le kwalehe. Re tlameha hore ebe re le hakisitse tjena ka hanger-a wena. Terata eo ha eka seya mose ona wa ka teng ke tla ba wa mang? Ene ke apere mose o ko tshepileng tsatsing lena keo tsebise mokgotsi waka atjhe , ee ke qala ho bona e tje. Ke re ha le kwaleile le mati le fatshe mona o kgona ho bona ha ntse le koloi e tsamaya, hoba akere ha le kwalehe ho kwaliseha. Mma wena, ke hore re itshetlehile ka difestere. Re tshaba wa atomela ho lona hobane ke kotsi fela, a ka yang ho lona lemati leo a le thetsa .

Baduli ba sebaka se, nna ne ke re re ngoleng ntho lengolo. Re ngoleng lengolo le tla ya ho lekhanselara. Re kopa hore kannete ampa kenye ditshepenyana mathoko mona ho ditsela, kapa a re etsetse sebaka moo ho tla tsamahea teng. Hobane jwale re qeteletse re tsamaya hona sekontiring mona ha mmoho le dikoloi, and-e ho etsa hore re seke ra , re seke ra bolokeha nthwe nngwe le ngwe e ka etsahala hona mona tseleng ena ya dikoloi. Jwale ha o na le le tshepe nyana kapa pavement-nyana moo re ke ra re tsamayang teng ebile e ngotswe ka boholo hore ho tsebahale hore ka mona o tsamaya batho ba jwang ka mona, ho tsamaya batho ba jwang ke bona ele ntho e tla re thusa haholo.

Ke nahana ha o kaba betere hore bana bana ba kene ka hara koloi ya ka le o mong wa batswadi ba bona. Re kganneng re yeng mo ba tla kgona hore ba ba tshireletsehe. Hobane bana ba ka kena le hona le tseleng mona kapa o thole hore ba tshwerwe ke tlala, ba lapile. Jwale nna ne ke bona le betere hore re mpe re tsamaeng la hae kabe ba ke garage-eng mona mo ho tshelwang petrol. Ho mpe re hule koloi ena e eme mo e seng hore e tlo tla e stuck-a mona hara ditsela. Hobane le ditsotsi di ngata hona moo jwale ke bona ho le betere, ha e ka ya kwana karatjheng.

Ka hara koloi ya ka ha o jwellwe. Ha o jwellwe ka hara koloi ya ka, haeba o batla ho ja ke hore o theohele o eme moo, o etse ntho e etsang o qete. Ka hara koloi ya ka ho tsamauwa ka melao ya ka. Ha re tlo tla re dula le motho a jang, rona kaofela re dutse mona ebe re tlo tla re shebana le wena, wena o ja o re nkgisetsa mafura le di di-spice tsa dijo tsa hao. Ke kopa o tswe ka hara koloi ya ka hona jwale.

Ke ne ke kopa ho botsa hore hobaneng terene e eso fihle? E dieiswa ke eng. Hobane vele terene e slow e tsamaya butle jwale wa utlwisisa hore haebe ha eso fihle ka nako e, re lo fihla motsheare moo re yang. Re ya mesebetsing ka nnete le seke la re etsa jwalo. Terene e hokae? Terene e hokae le sa re tsebise? Ke hore re ahlame jwale mona re ikemetse fela. Ha re tsebe hore ho etsahalang ya tla kapa ha etle kapo e lata, kapa ho etsahala eng. Haebe e lata kapo ho senyehile kapa e stuck-ile enngwe e kae? Akere re patetse. Re patetse ke ditjhelete tsa rona tsena ha le re tsebise letho.

Ke ka reka koloi ena e bitswang ka H-one ya Hundai hobane e dulisa batho ba ba ba robong. Ke bona ekare ke koloi e hantle. Ditulo tsa teng di bonolo hantle ho duleha ha monate le baeti ka hara koloi ba tlo thaba. Difestere dia buleha. Hona le radio e sebetsang. Ke bona e le koloi ya maemo e ka kgonang hore e laeshe batho bao kaofela be ke tlamehang hore ke ba tsamaise hona lekeisheneng la ka ke ka ba isa ho bo Vilakazi street. Le ke ba lo bona moo ha Nelson Mandela, mopresidente wa kgale wa Afrika Borwa. Ke ka ka reka H-one. Kgwebo yona etla etla etla atleha ka nnete.